Zwuhumbudzo zwine nda vha nazwo ndi zwavhuḓi nga maanḓa kha mitambo ye ra ri ri ye ra aluwa ri tshi tamba ya sialala ngori tshihulusa tshine wa tea u tshi dzhiela nṱha kha hei mitambo ndi uri ivha i kho ṋea ngudo kana i tshi khou gudisa zwinzhi nga zwa sialala kana nga zwa hau, yo gudisa zwinzhi nga maanḓa zwine ṋamusi vhutshiloni zwi kho nthusa kana zwi kho ntshidza mitambo ye ra i tamba ri tshe vhana zwinzhi zwayo ho ḓivha pfhunzo vhutshiloni hanga uri ndi ḓivhe vhukhakhi ndi kone u ḓivha na ngoho vhutshiloni mihumbulo minzhi ndi di wana hu mihumbulo ine ya kha ḓi ntakadza na ṋamusi musi ndi tshi elekanyani ngayo.

Nyimbo u bva kale na kale ndi tshithu tshine tsho itelwa kana tsho ḓa nga nḓila ine ya vha hu uri i vha i khou tsitsa mathada kana u fholisa muvhili wa muthu ndi uri u bva kale nyimbo ya i tshi khwinifhalisa nyimelo dza vhathu i tshi vha rudza dzi mbilu i tshi vha takadza, nahone itshi vha na mutakalo nga tshifhinga tshoṱhe musi vhana vha tshi kho tamba vha tshi kho imbelela vho ralo u ḓo vha wana vho ḓi takalela vha si na mathada hu uri ndi yone nyimbo ine ya vha ita uri vha ṱangane vha vhe vhathihi nahone vha pfhane.

Milayo ndi vhona i ya ndeme kha tshiṅwe na tshiṅwe vhutshiloni vhunga na nga vhana vha tshi ṱoḓa milayo uri zwithu zwavho zwi tshimbile nga ngona hu si vhe na dzinndwa hu si vhe na zwithu zwo bvelaho nḓilani, musi vhana vha tshi khou tamba vha panga milayo kha mitambo yavho zwi ita uri vha ḓifhelwe nahone hu si vhe na muthu ane a vha a tshi kho roba vhaṅwe, milayo ita uri muṅwe na muṅwe a lwise tshaḽenzhi ine a vha a kho ṱangana nayo nga tshetsho tshifhinga zwi nga vha hu mitamboni hu nga vha hu vhutshiloni fhedzi milayo ndi yone ine ya ita uri hu vhe na oda kana nḓila yo teaho zwithu zwi tshimbile nga ngona.

Mitambo kha vhana ndi tshithu tshine wa wana uri tshi ita uri vhana vha ḓi pfhe vho tanganedzwa vhukati ha vhaṅwe ndi ngazwo u tshi wana uri vhunzhi musi vhana vha tshi vho tamba vhoṱhe u ḓi wana vha khonani khulwane nga maanḓa ngori vha kona uri vha tshilisane zwavhuḓi, mitambo i ṱanganisa vhana uri vha vhe vhathihi nahone i vha i ita uri vha si pfhe vho tshuwa vha pfhe vho ṱanganedzea vha pfhe vha tshi ṱoḓea vhunga u tamba zwi tshi vha ita uri vha takale muvhilini vha dovhe vha takale na muhumbuloni. Nṋe ndi vhona zwo leluwa uri vhana vha tambe vhoṱhe nga tshoṱhe tshifhinga uri vha vhe vha tshi ḓivhana nga nḓila ine a vha khwine uri na matshilele avho a khwinifhale.

Nṋe ndi muthu ane a funesa u ita zwa nyonyoloso nga maanḓa ndi muthu ane musi ndi tshi wana tshifhinga u ḓo nngwana ndi tshi khou gidima na hanefha dzi badani ndi tshi khou tamba dzibola zwithu zwo no nga zwezwi zwithu zwine zwo ṱanganesa na nyonyoloso nga maanḓa, ndo no wana uri vhutshiloni hanga ndi di wana muthu ane a pfha muvhili wawe wo leluwa a thi muthu ane nda soko ḓi wana ndi tshi kho lwala ndi na malwadze nga maanḓa ngori ndi muthu ane a funesa nyonyoloso, nyonyoloso i ya nthusa na malofha uri a tshimbile zwavhuḓi muvhilini na muhumbulo u shume zwavhuḓi zwino nga maanḓesa ndi ḓivha muthu wa nyonyoloso ndi tshi itela zwezwo uri muvhili wanga u dzule wo takala tshifhinga tshoṱhe.

Ezwi zwi na vhungoho vhukuma nga maanḓesa vhunga u funa tshithu tshithihi na muthu zwi tshi ita uri ni ṱumane kana ni pfhesesane kana ni vhe vhathihi zwino kha ri ndi tshi kho ṱuṱuwedza vhaṅwe nga zwine nda zwi ita ḓuvha na ḓuvha ndi a ḓi wana ndo ṱangana na muthu ane a ḓi ita zwezwo sa nṋe ḓuvha na ḓuvha, ezwo zwi ita uri ri vhe vhathihi kana ri pfhe ri tshi anḓana kana ri pfhe ri tshi ṱangana muyani zwavhuḓi ndi vhona zwi zwa ndeme vhunga zwi tshi kona u ṱanganisa na vhathu vhane vha nga kona u tshila navho nga nḓila ine na pfhesesana kana nga nḓila ine na pfha ni tshi ḓivhana ngayo.

Kha re u tshi ḓi imisela kha tshithu tshine wa tshi wa tshi funa kana tshine tsha vha mbiluni u nga ḓi wana miṋango minzhi ya vhutshilo i tshi khou vulea vhunga tshithu tshine wa tshi funa nga mbilu u tshi u tshi ita u tshi ita tsho naka kana tshi tsha vhuḓi nga maanḓa, khare u muthu ane wa funa muzika kana u ḓi wana u tshi kho ita muzika u nga ḓi wana u na mizika ya vhuḓi nga maanḓa ngori u panga na lufuno na mbilu yau kha hetsho tshithu musi u tshi tshi ita u nga ḓi wana ho vulelwa kana ho vulea miṋango ya zwithu zwavhuḓi fhedzi vhutshiloni hau u tshi wana u tshi vho ita tshelede nga tshetsho tshithu tshine wa tshi ita zwavhuḓi vhutshiloni hau.